Amaphepha afunekako, kufuneka ubufakazi balapha uhlala khona kanye nomazisi.

Ukuba ne-akhawundi yebulungelo kuyindlela elula yokuphatha imali ngaphandle kokuthi uphathe isizumbulu semali, ukubalekela ukubanjwa ikunzi.

Nawuyokuvula ibulungelo lemali kufuneka umazisi, ubufakazi bala uhlala khona kanye nomaliledinini. Uya nazo ebulungelweni, bazokugadangisa imino yokuqinisekisa kobanyana umazisi ngewakho nangambala begodu ukuqinisekisa kobanyana awukhange walelesa bese ukhipha imali encani yokuvula ibulungelo lakho bese bakunikela ikarada kanye neenomboro, ekuyiphini.

Umuntu angabuza kobanyana wenzani lokha nakalahlekelwe likarada nofana bamebele lona. Begodu angabuza kobanyana kufanele abe namalimi nge-akhawundini yakhe ukuze i-akhawundi yakhe ingavalwa, begodu angabuza kobanyana ikarada lakhe liyaphelelwa sikhathi na begodu kufanele enzeni lokha naliphelelwe sikhathi.

Ibulungelo elifanele iindingo zakho ulikhetha ngokobanyana utjheje iindleko ze-akhawundi yakho. Utjheje kobanyana i-akhawundi yakho kufanele ihlale inemali engangani begodu wena uzokukghona na ukuthi uhlale ufake imali engako na, ukuze i-akhawundi yakho ingavalwa.

Ibulungelo liyivikela ngokuthi imalakho uyakwazi ukuthi uzibekele umngqele wokuthi ufuna ukusebenzisa imali engangani ngelanga, ukuze ungasebenzisi nemali ongafuni ukuyisebenzisa. Begodu iyasiza ngokuthi lokha nabakubamba ikunzi, imalakho ingafumaneki lula begodu uyakwazi nokuthi ubhajethe kuhle nawunebulungelo lemali.

Ligcwaliswa ngokuthi batlole yoke imininingwana eqakathekileko efunekako bese uyatlikitla.

Leyo yimali eqinisekisa kobanyana i-akhawundi leyo iyasebenza.

Iphini kusilodlhelo sekarada. Iqakathekile iphini ngombana angekhe ukwazi ukufumana imali ngaphandle kokuthi ufake iphini, yeke akekho umuntu ongadobha ikarada lomunye umuntu athole imali ngaphandle kokuthi afake iphini.

Indlela ephephileko yokusebenzisa i-ATM kuyisebenzisa emini kunelanga begodu kuqinisekisa kobanyana akunamuntu okubonako lokha nawufaka iphini yakho.

Ukuqinisekisa kobanyana usisakhamuzi sangenarheni le.

Iye, bavumelekile.

Umuntu angavakatjhela ibulungelo lemali alisebenzisako.

Umuntu nangabe ulahlekelwe likhadi, angaya ngebulungelweni lemali alisebenzisako, ayobatjela kobanyana ulahlekelwe likhadi, bazokwazi ukuvala ikhadi elidala, bamvulele ikhadi elitjha.

Umuntu angatjhinga ngebulungelweni lemali, ayobahlathululele bonyana ulahlekelwe yinomboro, lapho-ke bazomnikela khona inomboro etjha.

I-debit card likarada lapho kuhlala khona imali efakwe nguwe begodu imali okwazi ukuyisebenzisa. I-debit card lisetjenziselwa ukuthenga nofana ukukhipha imali nangabe ufuna i-cash.

Umuntu uvumelekile ukuvula i-akhawundi nakaneminyaka elisumi neminyaka ebunane.

Awa, njenganje awusajami umjeje omude nawuzokuvula i-akhawundi yebhanga.

Awa, mina anginaso isibindi sokuvula i-akhawundi yebhanga nge-internet.

Itjhorensi sivumelwano phakathi kwekhamphani yetjhorensi nomuntu nofana ibhizinisi, ukuthi lokha nawuvelelwa sisehlakalo esingakalindelwa, bakwazi ukuthi bakulekelele ngezeemali.

Itjhorensi iqakatheke ngokuthi, umuntu lokha nakavelelwa yingozi nofana isehlakalo esimbi, akwazi ukuthi aragele phambili ngepilo.

Kunetjhorensi yepilo, kunetjhorensi yekoloyi, kunetjhorensi yendlu, kunetjhorensi yefowunu nofana umaliledinini.

Umuntu nakafuna ukuvula itjhorensi, uyaya ngema-ofisini wetjhorensi afuna ukuyivula, uya nomazisi wakhe kanye nenani lomrholo alirholako.

Umuntu nakayokuvula itjhorensi kufuneka umazisi, ubufakazi bokuthi uhlala kuphi begodu kufuneka nabomazisi babantu azobafaka kobanyana kuzoba ngibo abazokwazi ukwamukela itjhorensi leyo yena nakungenzeka adlule emhlabeni.

Itjhorensi yezamaphilo yitjhorensi lokha ukuthi umuntu nakungenzeka adlule ephasini, abentwana bakhe nofana ababelethi bakhe bazokwazi ukuthi bafumane imali yokuthi baragele phambili baziphilise, baragele phambili baye esikolweni, bafezekise amabhudango wabo. Kuthi itjhorensi yekoloyi, yitjhorensi yokuthi lokha ikoloyakho nayingabandakanyeka engozini nofana esehlakalweni esimbi, bakwazi ukuthi bakunikele imali yokuthi uyilungise.

Itjhorensi isiza umuntu ngokuthi, ngeenkhathi zobudisi kuyenzeka ukuthi awunayo imali, yeke itjhorensi izokulekelela ngokuthi bakunikele imali, uphethe lokhu ekufanele ukuphethe.

Itjhorensi, umuntu uyibhadela qobe ngenyanga begodu kube linani azikhethele yena kobonyana uzokukghona ukulibhadala.

Lokha umuntu nakavula itjhorensi kufanele aqale kobonyana angafaka abantu abangaki begodu aqale kobanyana uzokubhadela malini ngenyanga begodu aqale nokobanyana uzokufumana malini kutjhorensi.

Ukufunda imigomo kuqakathekile ngombana kuzokufanele wazi kobanyana yini ongayenza ezokubangela kobanyana itjhorensi yakho ingakubhadali ngokupheleleko.

Umuntu makasemrarweni uyaya ekhamphanini yetjhorensi, ayobahlathululela bona usemrarweni begodu udinga itjhorensi yakhe, ngaleyo ndlela bazokwazi-ke ukuthi bakunikele itjhorensi yakho.

Nangabe umuntu akabhadeli itjhorensi qobe nyanga, itjhorensi leyo izokuvalwa, angekhe ikusebenzele begodu angekhe bakubhadale nawudinga usizo.

Imininingwana yoke kanye nelwazi nemigomo nemibandela, koke lokhu, uyakghona ukusi ukufumane ema-ofisini wetjhorensi.

Lokho kuzokuya ngokuthi imigomo nemibandela yetjhorensi ithini begodu isivumelwano senu netjhorensi sona sithini.

Iintokfela ngokubona kwami, zilisizo elikhulu ngombanyana umuntu uyakwazi ukuthi abeke imali yokuthenga nanyana yini afuna ukuyithenga, kungaba ziintlabagelo zokwakha indlu nofana kube yigrowuzara lokha nakuphela unyaka.

Kuqakathekile ngombana amandla weemali eenarheni ezihlukileko akalingani. Ye-ke kuqakathekile ukuthi ube nemali eyaneleko, nawuya kelinye ilizwe ukuze ungazifumani unganamali.

Into edla imali khulu nawunekhambo ngicabanga ukuthi kukudla, kungombana nawunekhambo awufuni ukudla, ukudla okujayeleko nofana ukudla okudla ngamalanga. Ufuna ukudla ukudla kwendawo leyo okudumileko endaweni leyo begodu kesinye isikhathi, kuvela ukuthi ukudla lokho kuyabiza.

Into enye engingamyelelisa ngayo, ukuthi kuqakathekile ukuthi abe ne-budget nakanekhambo. Azi kobanyana uyokusebenzisa imali engangani begodu uyoyisebenzisela ini. Akwazi ukuthi angazifumani asebenzisa imali edluleleko entweni ethile.

Esikhathini sanje fanele umuntu abe ne-budget nakanekhambo, nofana lide nofana lifitjhani, i-budget ikwenza kobanyana ungasebenzisi imali edluleleko, uyazimedela ukuthi ufuna ukusebenzisa imali engangani kuphi.

Azokuphazamiseka lokha iranda nalilobe amandla lehlile, ngombana lokho kutjho ukuthi iranda nalinganamandla imali yangaphetjheya uyokufunyana imali encani. Ye-ke nawufunyana imali encani kungenzeka kobanyana ayikwazokwanela, izokutlhayelela. Ye-ke kuba ncono lokha nawukhamba iranda nalinamandla.

Ngingamhlathululela ngithi amandla weemali akalingani. Ye-ke kuyenzeka ukuthi nawuya enarheni enye njenge-Amerika, i-dollar linye le-Amerika, lilingana ne-eighteen rand yala eSewula Afrika.

Ngingamyelelisa ngokuthi nakaya ehotela, angakhethi ihotela elisezingeni eliphezulu khulu. Begodu abalekele ukudla, ukudla kwehotela begodu angahlali isikhathi eside ehotela.

Ngingamyelelisa ngithi kufanele aqaphele kobanyana ungena kibuphi ubunzinzolwazi, lokha nakathenga ithikithi lesiphaphamtjhini nofana lebhesi.

Kufanele bathome barhubhulule kobanyana imali yeTariyana, ibalwa njani begodu nayilinganiswa neranda ilingana kangangani. Lokho kuzokwenza ukuthi bazi kobanyana umuntu nakaphethe imali engaka, nakafika eTariyana, uzokuthola imali engaka.

Ukuhlela ikhambo lakho begodu uhlele imali, lokho kukwenza ukuthi ube nekhambo elihle begodu wazi kobanyana angekhe utlhayelelwe yimali, usese sekhambeni lakho.

Isitjhijilo esikhulu kukobanyana, kuyenzeka ukuthi utjhugulule imali enengi kodwana ufunyane imali encani.

Ukuze iimali zamazwe zingalingani, kungombana iminotho yamazwe ayilingani.

Iye, kukatelelekile ukuthi wazi iimbalo, ngombana kufanele wazi ukuthi nawuya enarheni ethize ingangani imali ozoyifunyana begodu imali leyo izokusebenzela ukufikela kuphi.

Ungazijayeza ngokuthi wenze irhubhululo begodu ubukele neendaba zangaphetjheya.

Awa, nawufuna ukuhlela imali yakho yekhambo, kufanele uye ebulungelweni leemali.

Iye, kufanele ayibikele ibhanga yakhe kobanyana uya ngaphetjheya. Ibhanga-ke izokwazi ukuthi imtjhugululele imali yakhe, ibe yimali yangaphetjheya lokha nakafika ngaphetjheya.

Esikhathini sanamhlanje kulungile ukuphatha ikarada, lokho ubalekela ukubanjwa ikunzi, bakuthathele imalakho. Ye-ke nawunekarada imalakho ibulungekile iphephile.

Koke lokho kumniningwani ongayifumana ebulungelweni lakho lezeemali.

Kufuneka utjhugulule imali ungakakhambi. Lokho kuzokubulungela iindleko ezinengi, kunalokha nawuyitjhugulula sewungenarheni enye, iindleko zakhona ziphezulu.

Ikarada lekhambo kunekarada lapho kuzokungena khona imali, uyoyisebenzisa enarheni oya kiyo. Ikarada leli lizokusiza kobanyana ungafiki ngenarheni enye, fanele ukhambe uyokuvula ibulungelo elitjha lemali. Kodwana nawunekarada leli uyakwazi ukuthi ulisebenzise enarheni leyo.

Kuqakathekile ukuthi uwonge imali eyaneleko ukuze wenze isiqiniseko sokobanyana imali ayikutlhayeleli usese kwelinye ilizwe.

Into edla imali khulu nawunekhambo kukudla, ngombanyana angeze wathi nawukhambileko leyo ufune ukudla ukudla uhlezi ukudla ngamalanga, uzokufuna ukuthi ulinge ukudla okutjha, ukudla okudumileko ngendaweni leyo begodu kuyenzeka ukuthi ukudla lokho kuyabiza.

Ngingamuyelelisa ngithi nakanekhambo, akabe ne-budget, akabe nendlela ahlela ngayo kobanyana eentweni ethize enye nenye uzokusebenzisa imali engangani lokho kuzomenza kobanyana abone kobanyana sekasebenzise imali edluleleko.

Ikambiso engiyilandelako, ngilandela ikambiso ye-budget.

Kuyaliphazamisa ikhambo lokho ngoba kesinye isikhathi angekhe utjhugulule imali yangapha uyise emalini yangaphetjheya, ufumane imali elinganako.

Ngingamuhlathululela ngithi, idola linye le Amerikha alilingani neranda linye leSewula Afrika kodwana lilingana netjhumi nobunane lamaranda weSewula Afrika yeke, ingakho afunyane imali encani kungombana iranda leSewula Afrika ngaleso sikhathi belinganamandla.

Ngingamuyelelisa ngithi angakhethi emawotela asezingeni eliphezulu begodu angadli ukudla kwewotela begodu angahlali amalanga amanengi ewotela.

Umuntu ohlela ukuba nekhambo ngingamuyelelisa ukuthi, aqinisekise kobanyana izinzolwazi athenga kilo amathikithi lizinzolwazi eliqinisekisiweko.

Ngingabayelelisa ngokuthi ngaphambi kobanyana bakhambe bazifundise kobanyana imali ye-Tariyana ibaliwa njani begodu ibiza malini nayiqathaniswa neranda llanga enarheni yekhethu, ukuze bangabagalaji.

Ukuhlela imali ngefanelo nawuzobe nekhamba elide lokho kuqinisekisa kobanyana uzokuba nekhamba elimnandi begodu angeze kwaba nokutshwenyeka kobanyana imali izokutlhayelela usesesekhambeni lakho.

Iintjhijilo abahlangabezana nazo kukobanyana, kufanele batjhugulule imali enengi bese bafumana imali encani yakelizwe abavakatjhele kilo.

Ukuze iimali zamazwe zingalingani kungombana, amandla weenarha akalingani begodu nomnotho weenarha awulingani.

Iye, kuqakathekile ngombana lokho kuzokwenza ukuthi umuntu nakutjhugulula imali ayisa emalini wakwelinye ilizwe uzokwazi kobanyana uzokufumana imali engangani begodu kuba yini imali leyo engalingani nale ayitjhugululileko.

Ungarhubhulula kuzinzolwazi, uzokufumana yoke imininingwana oyifunako ngeemali zeenarha ezihlukahlukeneko.

Iye, kuyakghoneka, edoyelweni laboflayi zikhona iinkhungo ezisiza abantu ukutjhugulula iimali zabo.

Iye, kufanele ayibikele ibhanga kobanyana unekhambo lokuya ngaphetjheya, ibhanga ikwazi ukuthi imutjhugulelela imalakhe iyise kileyo esetjenziswa lapha ayakhona.

Nawunekhambo elide ngibona kuncono ukuthi uphathe ikarada ngombana uvikelekile eenlelesini.

Koke lokho ungafumana ebhanga yakho, bazokutjela kobanyana nawuya ngaphetjheya nawukhipha iimali ku-ATM yakhona bazokudosela malini.

Kubancono nawuyitjhugulula ngaphambi kobana uye kelinye ilizwe kungombana iindleko zokutjhugulula imali ziphasi kunalokha nawuyitjhugulula kelinye ilizwe.

Ikarada lekhambo kulikarada olisebenzisa lokha nawuya kezinye iinarha, lisiza ngokuthi likubulungela isikhathi sokobanyana uye emabhanga weenarheni okizo uvule ibhanga, usebenzisa ikarada lakho noma kungiyiphi inarha.

E-Amerikha basebenzisa idola, e-Britain basebenzisa iponde, e-Japan basebenzisa iyeni, eBotswana basebenzisa ipula.

Ukuze ungasebenzisi imali budlabha kulokha nawune-budget, nawunokuhlela kwemali, kuzokwazi ukuthi imali enje, uyisebenzisela okunje.

Ukuthenga imali yakelinye ilizwe kuthatha isikhathi esingangelanga elilodwa nofana ama-awa alisumi nambili, kuya ngokuthi uyithenge phakathi kwasiphi isikhathi begodu iimaraga bezisavuliwe na.